Ikhredithi khadi ibaluleke kakhulu iluncedo, iluncedo uyakwazi ukugcina khona imali yakho imali yakho ihlale elugcinweni olulungileyo. I-credit card yase-bank ndingathi i-credit card le yinto eluncedo kubantu abanintsi imali akufunekanga uyigcine endlini funeke uyigcine ebhankini yakho ibeseyifu.

Ikhadi liluncedo kakhulu ukugcina imali yakho, mandenze umzekelo udinga ukuthenga into awunayo imali uyakwazi ukusebenzisa i-credit card yakho. I-credit card inceda kwiinto ezinjalo and kwixesha esiphila kulo ngoku imali akufunekanga usoloko unayo epokothweni. Funa usoloko unekhadi lakho ikhadi lakho ke lilo ke elikugcinela imali seyifu kubundlobongela obugqubayo kwilizwe lethu.

Ndiziva ndikhathazeke kakhulu kodwa ithetha ukuba loo nto mandizame ukunyusa i-credit score yabo ibe kwizinga eliphezulu khona ukuze ndikwazi ukufumana le credit card. i-credit card iluncedo awunamali usebenzisa i-credit card yakho.

Iinto ezidingekayo xa uzawuvula iakhawunti yebhanki kudingeka isazisi sakho neleta enobungqina bedilesi yakho kudingeka ezo nto kuphela.

Ikhadi ledebhithi ugcina kulo imali ngamanye amaxesha unezinto ezifana nomasingcwabisane bayakwazi uzidebhithela besebenzisa iinkcukacha zekhadi lakho, ungamane usiya uyofola umgca omde ezibhankini bazitsalele.

Ewe, yinto ebaluleke kakhulu leyo umntu umazi uba uhlala phi naxa kwenzeke into bakwazi ukumfumana kulaa dilesi ebebanika yona.

Ndiziva ndikhathazeke kakhulu kodwa ngoku kulaa maxesha ethu uyakwazi xa iginyekile ikhadi lakho kwi-ATM uyakwazi ukucinezela iqhosha u-cancel ukuze kungaphumi mali uhambe ke ngoku uyofuna uncedo. But kumaxesha esiphila kuwo ngoku sinazo nee-cellphone, uyakwazi ukumisa kwifowuni yakho ungene kwi-app yakhona uyovimba ikhadi lakho.

Xa iginye ikhadi lakho ikhona pha kwi-ATM iqhosha elibhalwe cancel, ucinezela pha then emveni koko ungene ngaphakathi kwibhenki yakho ubacacisele. Okunye okulandelayo ibhenki ezikhoyo ngoku zale mihla zinalaa nto kuthiwa yiephu. Iephu ke uyakwazi ungena kwiephu yakho uye kula ndawo inekhadi umise ikhadi lakho.

Ndingamcebisa ngokuba ilungile le nto afuna ukuyenza imali yakhe izohlala elugcinweni olulungileyo. Angazulazuli ephethe imali epokothweni ibhenki yeyona ndawo ekhuselekileyo ukugcina imali. Agcine nje ikhadi lakhe kodwa ke ikhadi lakhe libe kuye anganiki mntu ipini yekhadi lakhe, yaziwe nguye yedwa. Angaceli noncedwa xa ke yokhupha imali ebhankini, ukuba akakwazi acele umntu walapho ebhankini uba amncede amenzise angabizi nabani.